Vutihlamuleri bya ndyangu eka vuhlayiseri ka vudyuhari hi leswi ndyangu wu hlayisisaka swona vudyuhari.

Mina ni vona leswaku swi antswa ku va yisa endhawini leyi va hlayisaka kona ni hlamusela leswiwani hi mhaka ya ku ku hlayisa vudyuhari a hi swilo leswi olovaka lava va tirhaka hi swona hi vona va kotaka ku va hlayisa swi nga fani na loko munhu a nga dyondzelanga ku hlayisa vudyuhari.

Mina leswiwani swi nga endla ni titwa hi ndlela ya ku vana va mina i vana lava va ni rhandzaka swinene hi mhaka ya ku ku hlaya yisa munhu wa ku hundza malembe lamawani a hi swilo swa ku olova swi kahle ku va hlayisa hi vanhu lava va nga swi dyondzela.

Vanhu lava dyuhaleke va hlangana na vu xaniseka na vu xaniseki lebyi vanhu va nga va nyikeku timfanelo ta vona loko ku ri munhu loyi a holaka mali ya mfumo vanhu lava va hlayisaka va tala ku endla leswaku va nga yi kumi mali leyiwa va va tekela yona before va yi kuma.

Swi nga ni endla leswaku ni nga titwi kahle hi matwisiselo ya mina vanhu lava va fane va kuma vupfuneki bya xiyimo xa le henhla hi minkarhi hinkwayo swi nga endla leswaku mbilu ya mina yi vava swinene.

Vutomi lebyi enerisaka eka mina byi nga languteka kahle loko munhu wun'wani na wun'wani a kuma vupfuneki hi minkarhi hinkwayo.

Leswi ni vona ku nga ri mhaka ya kahle mali leyiwani loko va yi endla va mfumo va endle leswaku mali leyi yi va mali leyi pfunaka vanhu lava dyuhaleke hikokwalaho vanhu va yi tirhisa mali leyiwa va endla leswaku vanhu lava ku kumi ku pfuneka hi ku hetiseka.

Maendlelo lama i maendlelo lama tshamisekeke swinene hikuva vanhu lava va hlayisaku vanhu lavawa i vanhu lava va nga swi dyondzela va swi kota ku hlayisa vanhu lavawa hi xiyimo xa kahle.

Mina hi ku ya ka mina ni nga titwa ni ri kahle ngopfu hi mhaka ya ku ni nga va ni tshama na vanhu lava na vona va dyuhaleke ni hlayisa hi vanhu lava nga dyondzelaka ku hlayisa vanhu lava dyuhaleke ni kota na mina ku va ni titwa kahle hikuva un'wana na un'wana loyi ni nga ta va ndzi hanya na yena i ta va a twisisa xiyimo xa mina u ta va a twisisa maehleketelo ya mina u ta va a twisisa leswi ni endlisaku swona swilo.

Mali ya penceni ya vadyuhari yi enerile mara a yi tirhisiwi hi mfanelo hikuva van'wani va tirhisa mali leyiwani ku va va endla leswi swi lavaka hi vona va nga endli leswi hlayisaka n'winyi wa mali.

Mina lowu ni nga tsakelaka wona hi lo wa phurayivhete hikuva vanhu lava va va ku va ri ka phurayivhete i vanhu lava va nga na care ye le henhla.

Mina ni vona mali leyi yi enerile loko yo va yi kha yi tirhisa yi tirhisiwa ku va yi hlayisa mudyuhari a ri yexe yi va yi enerile swinene.

Swivumbeko swa swipfuno leswi nyikiwaka hi mfumo wa Afrika-Dzonga i swivumbeko leswi swi swi nga swi swi nga na ti-disability hi swona leswi nyikiwaka mpfuno .

Munhu loyi a xanisaka mudyuhari i va a endla vuoswi hi xiyimo xa le henhla hikuva na yena rin'wana ra masiku i ta va mudyuhari i nga xanisi munhu hikuva a dyuharile.

Swilo leswiwani a hi swilo leswi bohaka mali yi humela leswaku vadyuhari va tihlayisa vona vinyi ku va va endla swilo swa so ku va va endla a hi swilo leswi bohaka mali leyi yi huma ku va va tihlayisa vona vinyi.

Ku nga endliwa hi ku va ku engeteriwa manese leswaku vanhu va nga teki nkarhi va va va ri na vanhu vo tala vo va pfuna swi ta hunguta layeni.

Hikokwalaho ka ku vanhu lava nga endla maphilisi lama va tiva manwelo ya maphilisi hi swona swi endlaka leswaku va nyika munhu matekelo ya maphilisi lamawani.

Ni vona ni vona ku ri swa nkoka leswaku titliniki letiwa ti va na masiku yo karhi hikuva ve nge koti ku tirha masiku hinkwawo ku va va enerisa swilaveko swa vanhu.

Thekinoloji yi nga tirhisiwa ku tshungula vanhu va le matikoxikaya hi ndlela leyi endlaka leswaku ku va na .

Mina ni munhu loyi a humaka etindhawini ta le makaya ni vona wu enerile loko ni languta laha mehe ni humaka kona.

Leswi nga endliwaka mayelana na mhaka leyiwani i timhaka ta ku ku ngeteriwa xibedhlele ku ngeteriwa na nhlayo ya manese leswaku vanhu va kuma vanhu vo tala va ku va pfuna.

Leswi mfumo wu nga swi endlaka i ku endla leswaku nhlayo ya vaongori yi yisiwa hehla leswaku vaongori va kota ku tirha va nga ri na ntshikelelo.

Lexi xi vangaka ku dlayiwa ka vavasati na vana i ku va vavanuna va nga nyikiwi mayelana na ku va va endla leswaku va kota ku ku ku ku ku ku ku ku manager leswi va ti twisaka swona hi fane hi endla leswaku vanhu va nyikiwa vudyondzeki hi maendlelo ya vona ya ku manager leswi va ti twisaka swona.

Hi nga va seketela hi ndlela leyi hi endlaka leswaku va nga tshuki va hlangana na swilo leswiwani emahlweni hi nga endla leswaku va nga hlangani na swilo leswi va nga hlangana na swona.

Lexi u fanelaka ku xi endla loko u ri ka vuxaka bya rirhandzu lebyi xanisaka i ku endla leswaku u hambana na munhu loyi u nga na yena.

Leswi ni nga n'wi byelaka swona munhu loyi a nga pfinyiwa hileswaku a ku nga ri yena kumbe mahanyelo ya yena kumbe leswi a mbariseteke swona leswi nga n'wi endla a pfinyiwa i vubihi bya munhu loyi a nga n'wu pfinya a hi timhaka leti yena a nga ti endla i timhaka leti mupfinyi a hanyisaka swona.

Xitsundzuxo lexi ni nga va nikaka xona i ku mpfuno i xilo lexi fanelaka ku pfuna vona i xilo lexi a va fane va ya mahlweni va xi langutela.

Vutihlamuleli lebyi va nga na byona hi lebyi kombisaka leswaku hi na rirhandzu eka vona.

Hi mavonelo ya mina ni vona yi ringanelile.

Mavabyi ya vana lama ni ma tivaka i mavabyi ya ku yelana na na malariya ende ku ma sivela hi nga endla leswaku vana va nga lumiwi hi tinsuna hi ku va nghenisa endlwini ri nga se .

Mimirhi leyi ni nga nikaka munhu loyi a ha ku tswalaka i mimirhi leyi yi yi endlaka leswaku timhaka to fana na vo flue ti fambela kule hi yona mimirhi leyi ni nga yi nikaka munhu loyi a ha ku tswalaka leswaku n'wana a nga hlangani na timhaka ta ku fana na vo flue.

Tliliniki ya la mehe ni tshamaka kona i tliliniki leyi khomaka vanhu kahle loko ni vona switori swa ku vanhu a va khomekangi kahle etitliliniki na hlamala swinene hi mhaka ya tliliniki leyi yi nga kona la me ni tshamaka kona.

Swivangelo leswikulu swa ku tala ka titliliniki swi endla hi timhaka ta ku manese vaongori hi swona leswi ndlaku ku titliliniki ti tala hi mhaka ku vaongori nambara ya vona yi le hansi swinene leswi hi nga swi endlaka ku lulamisa i ku va hi endla leswaku nambara ya vaongori hi yi yisa ehenhla ku va na vaongori vo hlaya.

Mfumo wu fane wu teka magoza lawa ya endlaka leswaku ma vaongori nhlayo ya vona yi va henhla swi ta endla leswaku u tala ku va a hansi.

Magoza lama nga tekiwaka ku sirhela leswaku vavasati va xanisiwa hi vaongori i timhaka ta ku endla leswaku vaongori va langutiwa matirhelo ya vona loko n'wansati a ri ku tswaleni muongori loyi a xanisaka n'wansati loyi a nga ku tswaleni a hlongoriwa leswaku vaongori lavan'wana va swi vona ku a hi matirhelo ya kahle.

Mina ndzi ehleketa leswaku swi va swi ri kahle swinene loko vakhegula va tshamisiwa endhawini ya vuhlayisi hikuva kwalano va va va hlayisekile naswona va nge vi va tshama emakaya hikuva vana lavatsongo va va va ri busy van'wani va ya emitirhweni van'wani va ya eswikolweni so va nge swi koti ku sala va ri voxe.

Hikuva ndhawu liya ya vuhlayisi yi va yi ri kahle va va va karhi va hlayisiwa kahle va va va karhi va langutiwa va hlambisiwa va dyisiwa na loko va tlela va langutiwa leswaku va hlayisekile.

Nkoka wa kona i ku ri loko ko tshuka ku endlekile swin'wana hi wena munhu loyi u kota ku va a ku attend-a hi ku hatlisa.

Ndzi nga sungula ndzi byela mutswari leswaku kokwana va nga hlayiseka eka tindhawu letiya to fana na letiyani tindhawu letiya ni va hlayisiwa hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla. Ndzi nga tlhela ndzi n'wi kombisa leswaku a kaya a va hlayisekanga hikokwalaho va va va ri busy va ya entirhweni kumbe va va va karhi va endla swin'wana a va va attend the way.

Vukorhokeri lebyi katsekaka eka nhlayiso lowu simekaka ekaya i ku va va teka va hlayisa vanhu lava hi ndlela yo va va va hlayisekile hi ndlela yo rirhandzu ra ku va u karhi u swi tiva okay loyi i mutswari wa mina.

Ku hambana eku ekaya va va va karhi va hlayisiwa hi rirhandzu ri ra loko u kha u ti byela ku ri loyi i mutswari wa mina se ni le a vuhlayisini a va va hlayisiwi hi ndlela yeleyo ko va leswiya swa ku va hlayisiwile but munhu a nga vi a va hlayisile hi ndlela liya ya ku a ti byela leswaku i mutswari wa yena.

I manese ku ya hi leswi ni tivisaka swona.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi ehleketa leswaku byi hakeriwa hi mfumo.

Swikili i ku va va kota ku hlayisa vanhu lavakulu va kota ku va swekela va kota ku va ku va tlilinela la va tshamaka kona.

U tiyisekisa hikuva u karhi u ya u ya n'wu cheka nkarhi na nkarhi.

Vukorhokeri bya ku wisa i ku va va karhi va cinca na ti-shift ku nghena loyi hi nkarhi wo karhi ku fika nkarhi wo karhi lowun'wani ku nghena lowun'wani.

Munhu u n'wi vona hi swiendlo swa yena u n'wi langutisa leswaku u endlisa ku yini swilo swi swilo swa yena wa languta leswaku munhu loyi u ta rhandza murhandziwa wa wena kumbe njhani.

Ndzi ehleketa leswaku vukorhokeri bya le kaya bya antswa ku tlula kaya ra vudyuhari hikokwalaho a kaya munhu u va a karhi a ku toloverile u va a karhi a hlayisekile.

Ndzi nga cheka leswaku hi mpela mudyuhari u nwile murhi xana.

Ndzi nga maker sure leswaku ndzi xava swakudya leswi tlilayenti ya mina yi faneleke yi dya swona ntsena.

Ndzi nga maker sure leswaku mudyuhari wa khataleriwa ndzi nga cinca maendlelo hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla.

Mina ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ndzi nga n'wi byela leswaku rifu a hi xilo lexi a faneleke a xi chava rifu ri ta fikela munhu un'wana na un'wana.

Ndzi nga maker sure leswaku working environment yi va yi ri kahle.

Ndzi nga endla leswaku va hlangana na vanhu lava na vona va nga ta va va ri kona nakona ni nga maker sure leswaku ndzi fowunela family ya vona leswaku va tshama va karhi va ta va ta va cheka.

Ndzi nga va khutaza leswaku ku hlamba swi endla leswaku munhu a titwa a antswa emirini hambi o va a ri hansi njhani.

Timhaka ta ku kala mali ti endla leswaku munhu a ehleketa ngopfu nakona ti endla leswaku munhu a tshama a karhi a ti vutisa leswaku kasi yena mali yo ka yi nga n'wi fanele ki hikuva munhu u va a karhi a xota swilo swa ku tala leswi leswi lavaka mali.

Vuvabyi bya ntshikelelo lebyi byi nga kona i xitsongwatsongwana xa HIV lexi va vulaka leswaku bya tshunguriwa sweswi kambe mina a ndzi tiva leswaku vuvabyi lebyiwani a byi tshunguleki.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku va munhu a nga ehleketi hi swilo swo tala i ku va munhu a nga ti warisi hi swilo leswi a nga ta ka a nga koti ku swi cinca.

Swiyimo leswi swi nga antswisiwa hi loko ko va ku provide-iwa transport leyi yi tekaka vanhu yi va yisa eswibedhlele.

Mina ndzi ehleketa leswaku naswona sweswo swi na xandla hikuva munhu wa kuma leswaku u kule a karhi a abuse-wa kumbe munhu u kule a karhi a vona mana wa yena a biwa hi data wa yena sweswo swi endla munhu a kula a ri na rivengo embilwini.

A swi ehlisi va nhlayo ya vanhu lava khomiwaka hi HIV siku na siku nhlayo ya vanhu lava yi va yi kha yi karhi yi ya henhla. Ndzi ehleketa leswaku purogireme yi va yi karhi yi pfuna leswaku vanhu va amukela hi xihatla.

Vuvabyi bya rifuva ku ri munhu a kota ku hanya na rona a nga tirhisa ku na pump leyi tirhisiwaka leswaku loko a helela hi moya u va a karhi a tirhisa yona.

U ti hoxa ka khombo ra ku loko swi ta tlhe swi n'wi khoma kambe a swi nge he koti ku tshunguleka hi xihatla tiphilisi a ti nge he tirhi.

Mina a ndzi ta endla leswaku ndzi endla nawu wa ku loko vanhu va lava ku endla timhaka ta masangu va fanekele va rhanga va tekana loko ku nga ri swona vanhu va khomiwa.

A ndzi tivi leswaku xivutiso lexi ndza xi twisisa kumbe njhani kambe rihanyo ra vavasati i ku va n'wansati a tihlayisa a hlamba kahle a make sure leswaku loko a khome hi ti infection u ya exibedhlele.

Hikuva n'wana i fanekele a chekiwa loko ku ri a nga le ka a nga na vuvabyi lebyi a nga na byona sweswo swi sivela leswaku n'wana a khomakhoma hi mavabyi.

Vuvabyi bya chicken pox byi tshunguriwa hi ku va munhu a tirhisa calamine loko byi n'wi khomile munhu u fanekele a tirhisa calamine naswona a nga fanekelanga a tshama a ri na vanhu hi ku bya tlulela.

Hikuva va va va karhi va cheka leswaku n'wana u kahle ekhwirini nakona ku n'wana u tshame kahle xana.

Ndzi nga nyika xitsundzuxo xa ku n'wana loko a nga yisiwi etliliniki loko a beburiwa swi endla leswaku n'wana a nga khoma hi mavabyi n'wana a nga va a ri na tinkingha to karhi so swi kahle leswaku munhu a ya etliliniki loko a na loko a bebule n'wana until n'wana a kula.

Ku va ndzi rhumeliwe eka xibedhlele xin'wana ndzi fike ndzi pfuneka swinene hikuva laha a ni ye kona a va nga ri na swona leswi a va fane va ndzi pfuna hi swona.

Lebyi ndzi byi tivaka i vuvabyi bya nhlokonho.

Eka etitliliniki ta le madorobeni nakona mfumo wu nga kota ku aka ematikoxikaya.

Lexi xi ndzi xi tivaka hi ndhawu ya home based care, i ku i ndhawu leyi hlayisaka vanhu lavakulu. Nakona ndzi vona yi fanerile hikuva vanhu lavakulu va ya va hlayisekile eka ndhawu liya, va va va karhi va endleriwa swilo hinkwaswo.

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo i ku, mali liya ya va pfuna swinene eka swilo swa ku tala Mali liya ya va hlayisa va kota ku kuma swakudya hikuva va va nga ri va nga koti ku tirha.

Ndzi nga make-a sure leswaku va hlayisekile hi ndlela ya kahle, va titwa va ri ekaya. Nakona va titwa va nga lavi ku famba.

Ina swi na nkoka swinene leswaku mfumo wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende. Hikuva a ku na laha va nga ta kota ku kuma swakudya kona, mali liya ya va pfuna leswaku va kota ku xava swakudya.

Hi ku vona ka mina ndzi vona yi nga ringanelanga mali ya social grant. I yitsongo swinene ngopfungopfu leyi ya vana le ya five hundred rhandi, I yi ntsongo.

Titliliniki ta le makaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle. Hikuva u ta fika u tshama nkarhi wo leha u nga pfunekanga, nkarhi wun'wani hi mapfunele ya vona va ku pfuna va ri rude.

Leswi mfumo wu nga endlaka swona i ku va wu teka vanhu va matikoxikaya wu va yisa ekaya ra vona. Hikuva hi kona laha va nga pfunekaka kona kahle

Nkoka i ku va vanhu va hatla va pfuneka nakona va hatla va pfuneka kusuhi. Sweswo swi endla leswaku vavabyi va pfuneka kahle.

Ina vanhu va matikoxikaya va fanele ku va na titliliniki ta le kusuhi leswaku va ta hatla va pfuneka. Ku fana na vanhu va matiko laman'wana.

Lexi ndzi nga xi endlaka i ku va ndzi teka makwerhu wa mina, ndzi fowunela transport-o leyi nga ta hi teka egedeni ya ya hi veka etliliniki.

Ndzi vona ingaku lexi endlaka leswaku ti hlwela i ku va loko endleke tinghozi tin'wana emagondzweni va va va karhi va attend-a vanhu lava n'wana.

Tindlela leti nga tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu, ku amukela na ku landzelela treatment ya mavabyi ya HIV, i ku va munhu a tshamisiwa hansi ku vulavula na yena leswaku a amukela vutomi byi ya mahlweni.

A swi lulamanga hikuva sweswo swi endla leswaku loko ku ri na vavabyi, vavabyi va hlwela ku pfuniwa. Kambe loko a va nga xoti vavadyi a va ta hatla va pfuniwa.

Ku papalata mavabyi ku va va wa i ku va, i ku va va va nyikiwa switulu va fika va pfuneka va tshamile ehansi. Sweswo swi nga papalata leswaku va wa.

mlmfumo wa Afrika-Dzonga wu nga endla leswaku vanhu va pfuneka va ri emakaya ya vona. Manese na madokodela va famba va ya emitini.

Hikuva swibedhlele swa mfumo i mahala a ku humesiwi mali, kambe leswin'wanyana munhu u va a karhi a hakela mali ya ku tala swinene.

Hikuva ma tshungulelo ya vona a ma fani na swibedhlele leswi nga le ka swibedhlele swa mfumo. Matshungulelo ya vona ya le henhla swinene.

Vubihi byo ya eswibedhlele swa mfumo i ku va va va manese ma teka nkarhi ku va i pfuneka, va tlhela va ya va rude. Nkarhi wun'wani wuli tikuma u chingheriwile u nga swi tivi leswaku u chingheriwela yini. Leswinene i ku mfumo wu make-a sure leswaku wu supply-a swilo hinkwaswo leswi lavekaka.

Ina titliliniki ti nga tirhisana kahle ngopfu na tin'anga, hikuva vanhu van'wana mavabyi ya vona ya ya ri mavabyi lama ma nga endliwa hi vuloyi. Loko a va tirhisana vanhu vo tala a va ta tshunguleka swinene.

Mbuyelo lowu nga ta va kona loko titliliniki wu tirhisana ni tin'anga i ku vanhu vo tala vutomi bya vona a byi ta hlayiseka. Vanhu vo tala a va ta hanya.

Vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa loko tin'anga na titliliniki a swi tirhisana. Hikuva tin'anga ti kota ku tirhisana na swilo swa vuloyi. Vanhu van'wana loko va yisiwa eswibedhlele va va va lo loyiwa, kambe eswibedhlele, etitliniki a va pfumeli leswaku swilo swa tin'anga swi nghena.

Ndzawulo leyi ndzi nga kombelaka ku pfuniwa hi yona i ku va ndzi kuma ndhawu ya ku tshama. Nakona sweswo swi nga ndzi pfuna hi ku at least ndzi va ndzi ri na roof enhlokweni ya mina.

I ku va va tirhisa misava ku va va timela ndzilo va nga tirhisi mati. Va tlhela va va va va na xilo lexiya va xi vitanaka fire extinguisher, xexo swa pfuna swinene loko ku ri na ndzilo.

Ndzi nga endla leswaku ndzi chayela kahle ndzi nga tirhisi xipidi swinene. Naswona ndzi endla leswaku ndzi va ndzi karhi ndzi languta milawu ya patu.

A ndzi ta endla leswaku vachayeri, munhu a nga fanelanga a chayela loko a ri karhi a nwile byalwa.

I ku va vanhu loko va chayela va chayela hi xipidi xikulu swinene, van'wana va chayela va va nwile byalwa. Sweswo swi endla leswaku ku va na ti-accident lomu magondzweni.

Swikolo swi fanele ku lemukisa vana hi timhaka ta ku biha emirini hikuva, n'wana wa hluphekisa swinene. Va nge koti ku nghena xikolo va ya emahlweni loko va ri na n'wana, hikuva u ta fanekele a langutana na n'wana.

Ndlela leyi va nga yi tirhisaka i ku va va tivisa eka mahungu, naswona va tivisa na hi tifoni, va tivisa na hi social media.

Ku endlela leswaku loko munhu a va a ri na yona COVID 19 a nga yi tluleti, a yi tluleta vanhu van'wana.

Hikuva a yi tlulela na loko vanhu va karhi va khomana. Loko munhu a khohlola a khohlolela evokweni, a tlhela a ku khoma, a yi endla leswaku yi ku tlulela.

Hikuva yi hlaserile matiko yo hlaya swinene ye le handle. Kusukela ka vu Chana ku ya hinkwako na le vo Amerika.

Ndzi nga ri hlohletela ku va ri ri ya ri ya teka maphilisi leswaku ri ta hanya. Loko munhu a nga teki maphilisi wa ondza swinene.

Nkoka i ku va vanhu va rihanyo ra vona ri va kahle va hanya va hlayiseka. Sweswo swi kahle swinene.

Mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele va tisirhelela loko va endla timhaka ta masangu. Va nga tisirhelela hi ku va va tirhisa ti-condom. Sweswo swa pfuna ku va sirhelela eka vuvabyi lebyi.

Switandzhaku i ku va munhu a luza weyiti ya yena, a tlhela wa ondza swinene. Kambe u ta hetelela hi ku va a lova.